Dipeo di tswa ho dimela le ditholwana tse seng di jadilwe. Mme ke dinthonyana tse nyane tse jarileng bophelo ba dimela le ditholwana tse ding tsa kamoso. Hape di a jeha ha di omisitswe. Re di sebedisa ho hobane di re thusa ka tshireletso ya dijo hore re dule re na le tsona ka mehla. Ntle le ho lema, re etsa mafura ka tsona. Mohlala tsa sunflower di etsa mafura. Hape re di a ja, hobane di fana ka diahammele tse kang di-vitamin le diporoteini. Mohlala, poone ke peo e lengwang, e phehuwang, e etsang dijo tse ding jwalo ka phoofo le di-corn flakes.

Ho na le motho a batlang ho fana ka manyolo, ho bo rapolasi le bo mapolasi. Jwale, balemi ba naha e kgolo ba batla hore manyolo a tle ho bona fela, empa ba naha e nyenyane ba hanana le taba eo hoba le bona ba a hloka manyolo ao. Ka hoo bana ba naha e kgolo ba tshosetsa ka hore ba tla ntsha bana ba naha e nyane market-eng eo ho rekiswang dijalo teng. Ba bolela tjena hobane ba tseba hore ba tseba batho ba tsebang batho ho ba ntsha market-eng. Ebile tshosetsa e bodutu hobane balemi bana ba naha e nyenyane ba iphedisa ka ho rekisa dijo market-eng oo feela. Ha ba na e nngwe ntho.

Hore mobu o mongata o se tsamaye le pula, ho bohlokwa hore mobu o dule o tletse dijalo kapa dimela hoba hobane di thusa mobu o se tsamaye ka bongata le metsi. Ha ke kenya di tsa ka ke tla etsa bonnete ba hore ke etsang mela e hobane e a thusa ka ho boloka mobu o mongata. Metsi a mang a ya monyela ha o entse jwalo, mme a mang a feta ka bongata ntle le mobu. E nngwe ya bohlokwa ke ho etsa bonnete hore ka thoko ho moo ke jetseng teng. Ke behe matlakala a bolang e be manyolo ha nako e ntse e tsamaya. Matlakala ao, a kgona ho boloka metsi kapa a monyele ka pele.

Mananeong ana a temo re teana le batho bao e leng kgale ba ne ba qala ka tsa temo, le bao ba ithutetseng temo di-university-ng. Motho e mong le e mong o bua ka mathata le bofokodi ba hae le matla. Ka hoo, re kgona ho ithuta ka mathata a fapaneng ao borapolasi ba teanang le ona. E nngwe ntho ke ho tseba batho bao o leng kgwebong e le nngwe le bona. Ha o le molemi ya sokolang ho kena di-market-eng. Ho na le batho ba tla o thusa mananeong ana, ke mananeo a ho thusa ka tsa temo le ho tseba batho ba bangata indasetiring.

MaAfrika Borwa ba rata tlhapi ya hake haholo. Jwale ho iketsetsa tjheletenyana, nka rekisa mofuta ona wa tlhapi ka tsela tse sa tshwaneng. Sa pele, nka e rekisa toropong moo batho ba teng ba e thabelang e thusitswe . Pele ke ya tropong, ke tla e rekisetsa ba yang mesebetsing hoseng ka matjeke, ke e rekisa le mabanse le coffee. Ho na le batho ba ratang ho iphehela yona. Ka hoo, ke tla rekisa e tala eo batho ba tla iketsetsang yona, ba ikenyetsa yona sehatsetsing, ba e phehe ka tsela eo bona ba e ananelang ka yona. Tlhapi ena ke tlhapi e ratwang haholo, ka hoo ke tla etsa matsapa ohle hore e kenelle dishopong tse kgolo ena e tala.

Ya pele, ke ho etsa bonnete hore dinawa tsa ka di omme. Ha ke qeta moo, ke di kwalla ka hara setshelo se lefifi. Ka mora hore ke bone hore bobedi. dinawa le setshelo di omme ngo! Phela ha dinawa di ka fumana kganya kapa mongobonyana di ba le tshupa. Tshupa ke di kokonyana tse nyenyana tse ntsho tena. E nngwe ya bohlokwa, ke ho hopola hore o se sebedise setshelo sa tshepe hobane se nka motjheso wa ntlo ebile seka etsa mofufutso, ebe ba dinawa di ba le mongobo. Ya ho qetela, ke hore ke behe setshelo senang le dinawa tulong e phodileng ntlo e senang mongobo.

Kgalekgale, ho ne ho sena ditokelo tse ngata. Ebile basadi ba ne ba sena ditokelo hohang. Bonkgono ba rona ba ne ba sa bana ba hatelletswe ke batho ba bontate, mme ba sa dumellwa ho etsa tse ngata jwalo ka ho ba beng ba dipolasi. Ka mora hore lefatshe la rona le be le tokololloho, mmuso o la tlameha ho kenya basadi hore e be beng ba dipolasi. Basadi ba ile ba lwanela ditokelo tsa bona ka mora democracy. Tokelo ya tekano ke e nngwe ya ditokelo tse la susumetsa mmuso hore o lwanele batho ba basadi hore ba sebetse mesebetsi e lekanang le batho ba bo ntate. Jwalo ka ho ba bo rapolasi le bo mapolasi, ba be le polasi tsa bona.

Mmuso o batla ho netefatsa hore tjhelete ena e ya matsohong a batho ba tsebang ditaba tsa bona. Ka hoo re batla bukana ya boitsebiso ho lona batho ba temo, address ya polasi, dipampiri tse pakang hore polasi ke ya hao, dipampiri tse bontshang hore o maemong a ho ba le polasi. Re batla le dipaki tse pedi tse tla paka mosebetsi wa hao. Kamora moo e kgolokgolo e re e batlang re batlang morwalo. Moralo wa kgwebo. Re batla ho bona hore na o ikemiseditse ho sebedisa tjhelete ena ya mmuso ha jwang kae, le ho etsa profit ha jwang.

Ha o rekisa thepa ya balemi, monyetla wa pele oo o fumanang ke ho theha dikamano le bareki. Phela bareki ke bona batho ba bohlokwa haholo kgwebong ya lona. Ya bobedi, ho rarolla mathata ka pele. Balemi ke batho ba dutseng ba nang le mathata nako e ngata, jwale o tlameha o be motho a dutseng a nang le ditharollo. Ya boraro, ke taolo ya nako. Ha o le motho ya fumaneng monyetla wa ho rekisa thepa ya balemi, o tlameha o tsebe ho rarolla nako ya hao. O tsebe ho e laola, o tseba hore eng e etsahala neng, kae, ha o etsahala eng. Ya ho qetela, ke bokgoni ba hao jwalo ka motho.